Kufuneke adlale ibhola yombhoxo esikolweni ngoba iitshomi zona ezi athanda udlala nazo zingamacebisa ukuba makaphume kwibhola yombhoxo ahambe ayodlala enye into angakwaziyo, ngoba itshomi zizokwazi ukumjikela.

Oyena mdlali webhola ekhatywayo owaphumelelayo nguMohamed Salah ngoba ungumntu oyithandayo gqithi ibhola and uyabonakala ukuba ungumntu odlala kakuhle kunabanye abantu.

Andinalwazi.

Isikolo sibalulekile kuqala. Kufuneke xa eligqibile ibanga lakhe leshumi elinesibini kufuneke eyile eyunivesithi ayofundela ukuyokwenza kumajelo onxibelelwano ezinjengee-social media influencer, ahambe abheke eyunivesithi ayozifundela phaa.

Andilwazi

Kufuneke abe nesikili ukuze azokwazi ukumelana nendima ebalulekileyo ekukomelezeni kwakhe.

NguSiya Kolisi odlalayo ibhola yombhoxo.

Kufuneke ndinxhumane nabantu abaphetheyo kwezebhola ekhatywayo. Sikwazi ke ngoku ukuthethisana nabo, sibonisane ngendlela ukuba senze njani ke ngoku ukuze sifikise abantwana abadlalayo ibhola ekhatywayo.

Yibhola ekhatywayo. Ngoba ibhola ekhatywayo iba luncedo, inika amandla.

Andinalwazi.

Iyakhuthaza ingakumbi ngoba imele ilizwe lethu. Nelizwe lethu eli funeke siligcakamele and silixhase.

Axatyisiwe kungokuba lo mdlalo webhola yomnyazi idlalwa ngamantombazana odwa, kodwa uba khona nomnye obizwayo umdlalo webhola yomnyazi odlalwa nangabafana.

Kwakungekho mdlalo tu endandiwudlala mna esikolweni ngexesha lam.

Kungokuba izikolo ngezikolo zineendlela zazo zokuba bafundiswa kanjani okanye badlalisa kanjani abantwana kwispothi.

Andikhulanga ndidlala umdlalo weqakamba mna.

Kungokuba kufuneka kubekho utshiseleko ebantwini.

Ziphuhlisa ngokunceda ulutsha, naluphi na ulutsha olubangela uba afune ukungena ekudlaleni kwezemidlalo.

Owona wona mdlalo webhola wombhoxo neqakamba yimidlalo emele idlalwe ngabantwana abangamantombazana ngoba ayizosoloko idlalwa ngamakhwenkwe odwa, kodwa nasemantombazana iba iba luncedo ukuze nabo bazokwazi ukufunda.

Into endinomalungelana nokujamelana nayo kukuzazi ukuba impilo yam iyohlala iphephile apho ndizobe ndidlala umdlalo wokuqubha.

Ukudlala ibhola yombhoxo yinto ebalulekileyo ngoba iyanceda ukuze umane udlala udlale udlale ukuze uzokwazi ukufezekisa iphupho lakho.

Kuba abantu kufuneke bethabathe isigqibo sokuba ngowuphi lo umdlalo kufuneke bewudlalile.

Kufuneke uziqhenye ngento ekukhuthazayo, oyithandayo ukuze uzokwazi uziqhenye ngayo.

Andinalwazi

Ndingakhetha umsebenzi owongezelelekileyo kungokuba ndizobe ndincedisana nangapha kukhangeleka imisebenzi. Kodwa imisebenzi ayifumaneki.

Kukubukela iibhola ezikhatywayo kwividiyo.

Andinayo tu umcelimngeni xa kunokujika eyona nto endiyithandayo ibe lingeniso.

Funeke aqhubekeke adlale ukuze azokwazi ukufezekisa iphupho lakhe.

Umntu makaziqhenye ngento afuna ukuyidlala ukuze iphupho lakhe lizofezeka apho lithe bafikelela khona.